Dimela tsena tsa fynbos di hola fela mona Afrika Borwa. Ke dimela tse ikgethang ebile tse kgethehileng. E nngwe e tummeng ya dimela tsena ke Protea Flower, Protea Flower ke palesa e emetseng naha ya rona ho ho dimela tsohle tsa fynbos ho tloha nineteen-seventy-six, e hatisitswe ho certificate sa tswalo le passport ya Afrika Borwa. Dimela tsena di thusa ho phekola lefu la tswekere, diabetes le mofetse le mofetse o ka mpeng, stomach cancer.

Bo rapolasi ba ameha ka hore ba ka nna ba tobana le ha theko ya dihlahiswa tsa tsona. Di ka nna tsa angwa le ho phahama ha theko ya dipeo, menontsha le temo ya thepa.

Nka ngola moralo wa kgwebo, ke bo moithaopi di dipolasing mo hae hore ke fumane tsebo e eketsehileng ka dipolasi. Ke ikopanya le dihlopha la tse ding .

Nka etsa bo nnete ba hore bohle basebetsi mona polasing, ba rutiwa ka tlatsetso ya tshireletso le hore ba apare disebediswa tsa tshireletso ha ba sebetsa. Le hore metjhini ya polasi e bolokilwe ha ho feditse ho sebediswa. Le hore motho ka motho a sebetse ka tsela e a rutuweng ka yona le ka tsela eo a bitsitsweng ka yona moo polasing e seng hore a kgethe ho etsa mesebetsi e mong ya sa fuwang ke motho, ya sa fiwang ke .

Ha ho motho ya tlasa dilemo tse mashome le metso e robedi ya tla sebetsa polasing. Ebile ha ho motho ya tla sebetsang mosebetsi eo a sa o hirileng ona, ebile a sa o sa ithutela ona. Ebile ha ho motho ya tla sebetsa tlasa pheteletso le ha a sa batle.

Sena se nkutlwisa bohloko. Mme nka buisana le ngaka ya diphoofolo ho hlahloba taba ena, le ho kenya tshebetsong leano la ho ntlafatsa maemo a bona a bophelo, phepo e netefatsang le le tlhokomelo ho thibela tahlehelo e nngwe.

Cotton e e bonolo letlalong, ka hoo e sebedisetswa haholo diaparong tsa masea le batho ba letlalo le le allergy ho masea a mang. Leseya la boya le botenya ebile ka hoo le sebedisetswa ho roha diaparo tsa mariha.

Ke bitsitse kopano ena ho hlalosa mabaka a leeto la rona la ho ya polasing. Le ka tsela ho leng molemong hore motho a tsebe ka hore meroho, ditholwana, le dikgomo, le dikgoho re di jang mala matsatsi ka ofela. Le kapa lebese leo re le nwang di fumanwa jwang. Hape le hore re tsebe ho mo ka moo kgwebo ya ya ho ba le polasi e leng ka teng.

Dintho di a fetoha, kgolo ho technology ha se ntho e ka thibelwang. Batho bana ba bang ba lahlehelwa ke mesebetsi, ba bang ba theoswa boemong ba bona hore ba pake di-tool kapa dijo tseo di rekiswang moo polasing.

Ke nahana hore rapolasi a ka siya polasi ngwaneng wa pele. Hobane ngwana eo o hotse le polasi, o e bone e kgola ebile o bone ha ne ho na le mathata polasing. O kgonne ho bona ka moo ntatae a laola kgwebo ka teng.

Ke nahana ke hore bo rapolasi ba bang ba meharo. Mme ba thetsa basebetsi ba bona, ka lebaka la hore ha ba re ba bang basebetsi ba bang ha ba ruteha ebile ba hloka mesebetsi eno.

Dimela tse re tshwanetseng ho di hlokomela mona polasing ya rona, ka lebaka la tjhefu ya tsona ya ho qala, ke . e tshweu mahareng e mosehla, e nngwe ke o na ke monokotswai o na le tjhefo haholo, ebile o kotsi le dikgomo. Ha eba o jele monokotswai oo, kapa ona o amane le e tla kamoreng ya ho kula. Kapa o bitse motho ya tla ho thusa hore o fihle kamoreng ya ho kula haebane ha o kgone ho emella kapa ho tsamaya. Hona ho na jwale jwalo ho sena motho ya amaneng kapa ya jeleng a re apereng diaparo tsa rona tsa ho itshireletsa kotsing PPE ya rona ebile re shebe le ntho tse re di jang.

Ho tlo ba le tahlehelo ya sebopeho sa mobu, ho fokotseha dimatlafatso le ho fokotseha ha monono. Kaho ya ho ya dikokonyana le mafu, le ho fokotsa ho tjhai ya dijalo.

Nka tsebisa basebetsi ka mosebetsi wa hosane, ke netefatsa hore ba tsebe mosebetsi le ditebello tsa bona. Ke fane ka disebediswa tse hlokahalang ke apare ke.

Ho hlokeha ditekanyetso tsa ho tshwaneleha tsa kopano. Mohlala, boholo ba polasi le boemo ba tjhelete. Ho fana ka ka di-document tsa bopaki ba mobu le karete ya boitsebiso. Le ho tlatsa diforomo tsa kopo ebile le ho etsa dithupelong.

Dumela, ke letsetsa ho botsisa ka polasi eo ke e rekileng ho wena. Ke na le matshwenyeho haholo, ke qeta ho jwetswa hore ho na le bothata ka polasi eo .

Dumela ntate, ke a utlwisisa hore o sa le motjha temong ya dikgomo. Empa ho hlahlojwa ka mehla ha dikgomo tsa hao ke ngaka ya diphoofolo ho bohlokwa bakeng sa bophelo bo bo botle ba mehlape wa hao. Ha se feela di tsenyeleho, empa ke ho thibela mafu, ho lemoha mathata ka pele, ho etsa bo nnete hore dikgomo tsa hao di a atleha. O ka kgoba tahleho nako e telele. Mohlomong kemiso ya ho hlahlojwa kgafetsa kapa ho beha diente pele.

Sena ke hobane ditjhelete tsa dikadimo ha ngata di nyane, ha di lekane bakeng sa ditshebetso tse kgolo. Dipe dipehelo tsa ho lefa di kanna tsa se tsamaellang le dinako tsa temo kapa ditlamo tse kgolo tsa ditjhelete. Mapolasi a maholo a ka hloka mekgwa e mengata eo nako e telele ya ditjhelete. Mapolasi a haholo kapa dikgwebo ha ngata di hloka ditharollo tse felletseng tsa ditjhelete, a temo a tsamaelanang le ditlhoko tsa bona.

Nka etsa Mosolwa kapa manyora ho etsa mobu o be le di matlafatso. Haeba di hantle hore di ka jowa, nka fa diphoofolo. Empa haebe di na le ditshwaetso, ke tla di lahlehela sebakeng se kgethilweng. Ho latela melao eo polasi ka ya polasi, kapa eo ya lehae. Basebetsi ba polasi kapa nna, ke re ka re.

Thabo ngwanaka haeba o thahasella temo, ha ho hlokahale hore o kene university-ng ya setso. Ho na le dithuto tsa marangrang tse ka o rutang ho ho ngata ka temo, taolo ya dijalo le mekgwa e tswalleng. Dithuto tsena di a tenyetseha ka hoo, o ka ithuta ka lebelo la hao. Di-platform tse ding tse tsebahalang di fana ka di-certificate le ka di-degree, ho tshwana le Allisson dotcom le Agri Skills. Ha re hlahlobe dikgetho tsena mmoho mme re bone hore ke eng e ka o kgahlano.

Nka ba eletsa hore ba itemele dijalo tsa bona bakeng sa temo ya meroho. Sena se tla ba thusa hore ba kgone ho fumana dijo matsatsi ohle, ebile sena ba ka se ke ba ba hloka tjhele tjhelete ya ho reka dijalo kapa meroho, hobane ba tlo ba na le yona mahaeng a bona.

Ke kgethile canola hobane ke sejalo se fetofetohang se atlehang sebakeng sa rona sa lehodimo sa boemo ba lehodimo. E sebeletsa tlhahiso ya oil, dijo tsa diphoofolo e sita le bio diesel. Canola e boetse e thusa ka ho fapanyetsana dijalo, ho ntlafatsa bophelo ba mobu, le ho fokotsa dikokonyana le mafu. Ke dijalo tse nang le phaello ho nna. Mme ke thabela phephetso ya ho e lema.

Ke maswabi, empa ho bonahala o ka re ho na le ho sa utlwisisane. Nna basebetsi ba ka ke ba tshwere hantle. Ke nahana sena se tswa tabeng ya ka ya le ntate Mokoena ya ntshebeletsang. Ntate Mokoena o sebedisitse polasitiki e fosahetseng makgetlo a mashome a mahlano. Polastiki eo, e le ya khampani e kgolo ya dijo ha e tshwane le ya tse ding re di iphetelang. Ke habedi bekeng ena a etsa jwalo. Ke ne ke ile ka mo jwetsa makgetlo a mangata ka sena ee, ke a dumela ke ne ke halefile ke hweletsa. Empa moraoha taba ke ile ka kopa maitshwarelo ebile e ka mmontsha le di-plastic a tshwanetseng ho di sebedisa. Le yena o ile a re o ya utlwisisa hobaneng ke ne ke halefile ebile a kopa maitshwarelo re boela mosebetsing.